Kgetlho la ntlha ke namela sefofane ke ne ka ikutlwa ke thabile, ke ne ke ya Durban.

Le nna toro ya me ke go namela sefofane ke ye mošwa wa mawatle.

Go simolola ka go reka ticket-e ya sefofane, fa o fitlha ko boemasefofane, o fitlha o dira check in o ntse o lebelela gore sefofane sa go ya Nigeria ke se se feng, o be o bapisa gore ke ke sefofane mang le tekete ya gago o ya o ema ko sefofane sa Nigeria se emang kwa teng. Fa o fitlha ko Nigeria gontsha lengolo la gago la boitshupo le passport-o o fitlhile ko Nigeria.

Katiso ya dibese ntle ebile e a thusa gonne tlhwatlhwa e e duelang mo dibeseng e kwa tlase go na le dinamelwa tse dingwe fela se se seng monate ka di-bus-e ke gore dibese di tsamaya ka nako ebile fa e le motshegare ga di be teng, di a sokodisa.

Bothata bo kileng ka kopana le bona ka go dirisa karata e e botlhale ke gore e kile ka fologa ke so go fitlhe kwa loeto la me le felelang ka teng, ya re ge ke tshwanetse gore ke namela gape ya bo gore e ja ya letsatsi la kamoso gonne ke karata ebile ha ba bone gore ba kgotlha mo mo letsatsing le le maleba.

Gore o kgone go nna mokgweetsi o o siameng wa bese o tshwanetse gore o dire laesense ya code fourteen, ba thusa batho ba ba yang tirong ka go ba fitlhisa ka nako.

Ke dikotsi tsa gore batho ba ka latlhegelwa ke mebereko ya bona gonne batho ba bangwe o fitlhele ba sena madi a ba ka berekisang dipalangwa tse dingwe kwa thoko gonne ba na le karata ya bese, ba itshepeletse mo beseng gore ba tla namela bese, bokaone ke gore fa badiredi ba dibese ba dira strike ba itsise badiri gore ka matsatsi a a rileng go tla ba le strike-e sa dibese ba itse gore letsatsi le ba tshwanetse gore ba be le madi a go namela dipalangwa tse dingwe.

Ke kile ka siiwa ke bese ke eme mo boemelong ba bus, ka emisa, ke ne ke le mongwe bese ya feta, pelo ya ka ile ya nna botlhoko thata.

E kile ka siiwa ke bese ke emisa ke le mo boemong ba bus-e ka leka go emisa e fela ga ke tlhaloganye gore mokgweetsi o ne a sa mpone kgotsa jang, ke ne ka leka go emisa e ne ya seka ya ema, ya tsamaya.

Mo tikologong ya rona ga go tlhoke go ba le ditshupetso tsa dibese.

Di-bus-e ga di tsamaye metsi yotlhe mo ditseleng tsa metse yotlhe ka gonne go na le dikarolwana tse dingwe ga di a tshwanela go fitlha mo go tsone, go tsamaya dinamelwa tse dingwe.

Ditlhwatlhwa tsa dibese di kwa tlase, ge di okediwa di re ama thata gonne madi a ya kwa godimo a fitlhelele a dinamelwa tse dingwe.